Tjhehe, banyana ba bapalang dikarata letshehare kaofela. Ntho eo e ke ke be ya ba etsetsa molemo, hobane ha ona moo e ba isang teng ka bophelo. Tlamehile ba ilo batla mosebetsi kapa ba ilo etsa ho hong ho betere hoo ho tla tswellisa maphelo a bona pele, hobane dikarata ke ntho e seng molaong leo ba molaong.

Phapang dipakeng tsa motjha ya nkang karolo le ya sa nkeng karolo dipapading ke hore, motjha ya nkang karolo dipapading mafu a mangata a ke ke be a mo tshwara mmele wa hae le masole a mmele a dula a le hlwahlwa. Mafu a tshwanang le mafu a pelo, high blood pressure, le botenya di ke ke be tsa mo tshwara, empa ha e le motjha ya sa nkeng karolo dipapading, o tla mmona botenya ho eketseha ka tshobotsi, o tla mmona ka mafu a mangata a mo tshwara, mme le masole a hae a mmele a sa kgone ho itwanela hantle.

Mabaka a mang a ho ikwetlisa ao a ka re fang thuso le ho re fa tsebo ke hore, ha o bapala o le ngwana kapa o le motjha papadi di ho tlosa dinthong tse ngata. Jwalo ka ho tsuba, ho nwa jwala, ho tsamaya le metswalle e sa lokang le ho utswa.

Dumelang batswadi, ke le bitseditse kopanong enana hore re tleng re tlo buisanang ka moo re ka kgonang ho kgothalletsa bana hore ba bapale kapa ba nke dikarolo dipapading. Jwale nna jwalo ka titjhere ya bona, nka kgothalletsa bana kapa nka etsa hore bana ba be le dipapadi mona sekolong ka hore re kenye thuto ya dipapadi tse bobebe letsatsi le letsatsi. Mohlomong metsotso e mehlano pele dithuto di qala, mme lona malapeng le ka etsa hore bana ba be le dithuto ka hore le be mehlala e metle baneng lona le qale ka hore le ba bontshe hore melemo ya ho bapala ke eng.

Tjhe, nna ha ke nahane e le bophelo e ka ba ba bo phelang ke nnete, hobane ha o ka thola wa sheba batho bana ha ba dula ba beha ditshwantsho tsa bona mona marangrang, ba dula ba le dipolekeng tse fapaneng, ba dula ba kganna makoloi a fapaneng ene makoloi ao ha ke nahane e la bona.

Di-game tsena tsa di-Xbox le PS five, ke ikutlwa jwang ka tsona? Ke ikutlwa ke le malalaotswe, ke ikutlwa ke thabile hobane di-game tsena di etsa hore motho o sebedise kelello ha o bapala, di etsa hore o nahane, mme nna di-game tsena tsa di-Xbox le PS five ha ke na tsona, empa ke na le motswalle a nang le tsona mme ke di bapala le yena. Ntho e nthabisang ka tsona di-game tsena ke hore ha o di bapala o dula o dutse ka tlung, mme ha o kopane le batho ba sa lokang tseleng, mme eo phutha dinthong tse ngata.

Batho ba sebedisa ditjhelete tse ngata haholo ha ba bapala di-game founung tsa bona. O ka fumana motho a sebedisa diranta tse makgolo a mararo fela ho patalla di-game, mme tjhelete eo bana ba ka e nka ba reka data ka yona, mme ba qalella ho sheba mesebetsi, ba qalella ho sheba dintho tseo di ka tswellisang maphelo a bona pele

Ngwaneso bona ke qeta mona ho bona Facebook mona leqhepeng hore ha o ka kenya di-video tsa hao, mme batho ba di rata marangrang mona o tlo thola tjhelete. Jwale ke bona ka ho ba bane le wena o motho ya ratang ho tantsha, mme o na le talente ya ho tantsha, o ka nna nka di-video tsa hao wa di-post-a mona social media batho ba di rata, mme wa thola tjhelete le wena.

Nna ka matsatsi a phomolo ke rata ho otlolla mmele ka ho matha hoseng, mme mantsibuya a bosiu ke lo bapala bolo le ba bang ba metswalle ya ka, mme dipapadi tsenana di etsa hore mmele wa ka o dule o le malalaotswe.

Phetoho eo ke e batlang ke hore, dibaka tsa ho ikwetlisa mona lekeisheneng di be ngata jwalo ka toropong ene hore sena se phethahale, ke tlo ya ho lekhanselara wa lekeisheneng la ka moo ke dulang teng le diphaposing kapa diofising tsa masepala.

Sehlopha sa rona sa rugby sa Afrika Borwa ke motlotlo ka sona, ebile ke itjhapa sefuba ka sona hobane, ke sehlopha se ka hodimo dimo dihlopheng tsa rugby ka hare ho lefatshe. Sehlopha sena ke sehlopha se matla, mme ke sehlopha se sa jeweng fela le fela. Mohlolo eo nka o buang nka sehlopha sena ke hore sehlopha sena se win-nne rugby World Cup habedi.